Emphakathini wangakithi or esikoleni sangakithi umdlalo engingawudlala or engawukhuthaza ukuthi abantu ngizowubiza ngomdlalo ukuhloniphaa nokubaluleka kwemfundo nokubaluleka komunye umuntu nokwazisa omunye umuntu ngoba esikhathini samanje inhlonipho iyasiphelela singabantwana iphinde isiphepele singabazali. Ugcine ubone ukuthi umuntu omdala wenza into engafanele, angabe uyayenza mhlampe sithi efanele ngabe yenziwa ingane, siphinde sikhuthaze intsha esancane ngokuziphatha kahle, angithi nje ngokuziphatha nangokuy'misela

Indlela elula ukuthi bafundise abantu bakwazi ukuthi bathuthukiswe yindlela yokufundiswa ukuthi babaphatha kanjani abantu nokufundisa nje ukuthi umcimbi omkhulu ungawuphatha kanjani. Baningi abantu abanamakhono la ngaphandle kodwa abangawazi ukuwasebenzisa noma abangay'tsheli ukuthi bangazi ukwenza, kodwa uma ngase kuthiwa bafundiswe ngendlela bangayiphatha le mcimbi emkhulu.

Ezinye zemidlalo ey'hlanganisa abantu bey'nhlanga ey'hlukahlukene, ibhola lezinyawo elibizwa nge-soccer or unobhutshuzwayo. Eminye imidlalo ukusina, ingoma, indlamu, imidanso, ikeshi, ziningi nje iy'ndlela zokuhlanganisa abantu, iy'nhlanga ezihlukahlukene ngoba sekwaba namaqembu engoma oMasikandi noma ey'ngoma yesiZulu. Ubizwa ngamagama athile ukuthi endaweni ewukuthi igama lakho lithini, kanjalo kanjalo. So, leyo nto iyakwazi ukuhlanganisa iy'nhlanga ey'hlukahlukene ukuthi zigcine y'zwana zenze into esile. Ziphumelele nje kukho konke.

Ziningi izinto ezenziwayo ey'koleni zangasekhaya, ibhola lezinyawo ukusina kwengoma, ukugijima nje kuningi kuningi kuningi okubonayo ukuthi cha kubalulekile futhi kwehlukile. Ukuthi kuyongenelwa umcintiswano, wokugijima umncintiswano, umculo uthi kuyoqhudelwana nangenkulumompikiswano esuke ifakiwe, like i-debate, iyona inkulumo mpikiswano. Uthole ukuthu zifike ziyaphumelela lokho ngiye ngikubone kuhlukile nje kakhulu.

Imidlalo yey'keshi, inkulumo mpikiswano ephathelene nezempilo nokuziphatha ephinde ibafundise kubona izobe ifana nokuthi bayafundiswa kodwa futhi beyenza bona neyokuziphatha nokuzigqaja nokuzinikela nje emfundweni bakwazi ukuphumelela namakhono into ey'fana nalezo. Ungakwazi ukuthi uqinisekise umdlalo kodwa ekugcineni bayazuza or bayasizakala ngoba bayacosha lapho. Ingane zizinikele nje ey'ntweni ey'balulekile.

Ngingathi ababahlinzeke ngemishini yokujima neyokubhaka lezo zinto nje ezibalulekile ezingakwazi ukuthi zibasize, zibakhuthaze nemishini yokwenza ama-blocks. Ukwenza ama-blocks ukuze bakwazi bafokhase kube khona into ababhizi ngayo bangaze bagcine sebengene ezidakamizweni. Nokuthi ekutholeni abantwana bakwazi ukuba nento abazokuba nje bhizi ngayo, iyasiza futhi.

Ngicabanga ukuthi lapho kungaba umdlalo webhola noma umculo bekufanele uqinisekise khona ukuthi abakwazi ukudlala ibhola, badlala ibhola, abakwazi ukucula bayacula. Okay, okwesithathu, kube ukugijima ngoba amakhono abantu ahlukene siphiwe iy'nto ey'hlukahlukene asifani kukhona omunye umuntu akwazi ukukwenza kakhulu kunokunye.

Ku-inthanethi sekutholakala ama-app okuthi bakwazi ukujima noma abakwazi leyo midlalo asuke beyidlala kodwa yokuzivocavoca neyokuqaqa umqondo benzela ukuthi bakwazi ukufokhasa ezintweni, nasemzimbeni yabo nempilo ibe kahle, isimo sempilo sabo sibe right.

Miningi imidlalo abangayidlala ikakhulukazi mangase kuthiwa abathole ama-Wi-Fi esikoleni bakwazi ukungena kwi-inthanethi, bathole izinto ezizokwenza bakwazi ukuyivocavoca nezokwenza imqondo yabo ihlale isabalele ngendlela efanelekile. Babe bhizi nabo, bangalibali izinto ey'ngasile. Benze okuphilayo nje ekuzobenza nemiqondo nempilo yabo ihlezi isezingeni eli-right.